Ukuba nekhaya elilelakho okanye umzi ongowakho akufikeleleki kumntu wonke ngoba izinto zokwakha zixabisa amaxabiso aphezulu, nto leyo eyenza abantu bangabinawo amandla ukufikelela ekubeni bokhe. Nabantu ke abokhayo babiza amaxabiso aphezulu.

Ndingazama ukuthetha nomntu osebenza ebhankini ndive mhlambi ukuba ayikho na enye iakhawunti yokonga endingayifumana endingayiqala ngale mali le besendiyibekile yediphozithi njengoko ndingenayo le bendiyicinga ukuyifaka.

Ndingafuna uncedo kumsebenzi webhanki oziqondisisayo zonke ezi meko ukuze andicacisele. Ze ndingathi phambili phaya mhlambe xa sendifuna imali yam kuthiwe kaloku kukhona umqathango othi phaya, ndibe ndingazanga ndiwuqondisise kakuhle.

Ndingamcebisa ngelithi makazame ukufumana amakhaya ayowajonga nokuba mathathu, nokuba mane. Aze athi xa ephaya acinge ngekamva lakhe mhlambi ufuna ukuba nabantwana, mhlambi le ndlu mayibe nendawo yokuzonwabisa, mayibe nendawo yokudlala abantwana, izinto ezinjalo. Zizinto ke ezo endingamcebisa ngazo ukuba azicinge futhi azibeke phambili xa xa efuna ikhaya lakhe.

Kukhona intlawulo engaphezulu ekumele uyibhatale phambi kokuba i-inshorensi ke ifake imali yayo. Loo mali ke sisivumelwano esithi xa mhlawumbe uthe wanengozi ekwenzekeleyo emotweni yakho yeyona mali ozoyikhupha leyo, ayomali inkulu kakhulu.

Kubenza lula kakhulu ubomi into yokuba ndikwazi ukuthenga i-airtime efowunini yam kunokuba ndiye evenkileni kuqala ngoba mhlambi udinga ukufowuna ngoku, udinga i-airtime ngaloo mzuzu, mhlambe ivenkile ikude noba kude apho ukhoyo, ingxamisekileyo nale nto kufuneka uyenze. Uthatha ifowuni uthenge i-airtime wenze, ufowune wenze le nto ofuna ukuyenza. Ubomi ke bubangcono ngaloo ndlela. Bube lula futhi.

Into eyenza uba abantu badinge ikhadi lekhredithi kukuba ayibikho ngalo lonke ixesha imali yokuthenga loo nto uyidingayo mhlambi phakathi enyangeni, nto leyo engakhokhelela ukuba mhlambi uyoboleka imali ezizalayo ebantwini. Kanti xa unekhadi lekhredithi uyakwazi ukusebenzisa lona ungakhange uyoboleka mali mntwini.

Ndingaya ngqo phaya ebhankini ndibaxelele ukuba andiyidingi le malimboleko ngoba kaloku ingandifaka engxakini xa ndingasakwazi ukuyibhatala. Ndingabenza bayivale le nto yokuba andikho mhlambi kwisimo esilungileyo sokuba ndingafumana imalimboleko ngalo mzuzu.

Ndinganicebisa ngelithi, ningathathi ikhaya elinexabiso elikhulu kakhulu ze kuthi xa kufuneka nibhatele iinyanga nenyanga, nishiyeke ningenayo into yokutya. Ukuze ke ikhaya lenu nilonwabele kumele nithi xa nibhatalele, senibhatele imali yenu yekhaya lenu kubekho enye imali eshiyekayo yokwenza izidingo zenu.

Ingathi iinyanga ezintandathu lixesha elide kakhulu. Oomasingcwabane makhe bayayijonge le nto mhlambi bangathi iinyanga ezintathu. Baninzi kakhulu ke abantu abathi bangancedwa boomasingcwabane ngenxa yokukulinda iinyanga ezintandathu.

Ndingamcebisa ngokuba angavuli iakhawunti yebhanki enemali eninzi okanye ii-charges ezininzi. Futhi uhlobo lwebhanki leakhawunti afuna ukuluvula makafike athethe nomntu wasebhankini ukuze amcebise ngcono ukuba yeyiphi na emlungeleyo yena ngokwezidingo zakhe.

Ndingayihlawula le mali kaNSFAS ngoba kaloku ndicingela abanye abantwana abafana nam abangakwaziyo ukuzibhatalela imfundo yabo enomsila. Ewe kona ingaqale indivise kabuhlungu ngoba kaloku kwakuthiwe yibhasari. Kodwa ndingaphinda ndicinge laa mntana ungazukwazi ukuya esikolweni ngoba mna andisakwazi ukubhatala imali yeNational Student Financial Aid Scheme ndibe phofu ndinayo indlela ndisebenza.